Pulatifomo yo sungula leyi ndzi yi tivaka hi Twitch, Twitch i pulatifomo leyikulu leyi ku tlangaka mitlangu ya swipotso hinkwayo mitlangu yo fana na bolo ya milenge ragibi bolo ya mavoko thenisi swi tlangiwa ka pulatifomo leyi ku tlanga swipano swa ndhuma loko swipano leswa ndhuma swi tlanga swi tlangiwa kona ka Twitch yin'wana leyi ndzi yi tivaka i Stream TV na yona swi tlanga kona swipotso swo tala mitlangu ya swipotso yi tlanga kona ku na Facebook gaming ku na na YouTube gaming hi laha swi tlangaka kona.

Ku antswisa swikili swa mina eka mitlangu leyi phikizanaka ya le ka inthanete i ku tshamela ku langutisa mitlangu leyi hi ku hlaya ndzi kota ku ndzi dyondza ku va endlisa ku yini na na mina ndzi fane ndzi endla leswi va swi endlaka kwalaya loko va khahlela hi muhlovo lowu bolo na mina ndzi khahlela hi muhlovo wolowo hi ndlela yeleyo ndzi nga kota ku antswisa swikili swa mina swa swipotso leswi ndzi swi tlangaka mitlangu hinkwayo leyi va yi kombisaka eka mavonakule kumbe eka inthanete ya pfuna swinene ka ku va hi antswisa swipotso kumbe hi antswisa swikili swa hina.

Ina, hikuva vanhu vo tala a va yi va ya hlalela mitlangu leyi estadium ku fana na vanhu vo tala lava va swi kotaka lava va nga swi koteki va ti langutela va ti hlalela va ri emakaya na va vona kona ka inthanete na le ka tipulatifomo leti nga kona ku tlangiwa ka esport hi mukhuva wolowo leswi vanhu va va vo tala va langutisaka esport i ta endla leswaku u tiveka na yona ku fana na ntlangu wo fana na bolo ya milenge kumbe bolo ya mavoko.

Ndzi nga ya ka tipulatifomo to fana na YouTube na Facebook ndzi endla vhidiyo yo kuma ndzi hlamusela xitori xa mina na leswaku a ndzi swi endlanga leswi ndzi hehliwaka hi swona ndzi rhanga ndzi kombela rivalelo hambi ndzi swi tiva leswaku a ndzi endlanga nchumu kutani ndzi sungula ndzi hlamusela sayiti ra mina ra xitori kutani loko ndzi heta ndzi phosita kwale ka Facebook ka inthanete kumbe ka YouTube ndzi heta ndzi twa ku ri ti-comments ti ri yini.

Mikarhini yo tala loko vaendli va mitlangu va kuma leswaku mitlangu ya vona yi tirhisiwa hi ndlela yo biha va sungula va endla mbono wa ku va va vulavurisana na vanhu lava va wu tirhisaka ku biha va va kombela leswaku va swi tshika leswi va swi endlaka kambe loko vanhu lava va tirhisaka ku biha va ya mahlweni va swi tirhisisa xisweswo vaendli va mitlangu leyi va heta va swi yisa emahlweni ka vachuchisi ka majisitireti leswaku va nghenelela ku va va kuma papila ra ku va ri endla vanhu lavaya va tshika leswi va swi endlaka.

U nga endla xikombelo xa ku fund-iwa hi timali to karhi ku va u sungula bindzu ra wena u heta u u ya ka tipulatifomo ta inthanete u fika kona u vulavula kona hi bindzu ra wena na swa ku ri endla njhani na swa ku ri endlisiwa ku yini ri tirhisiwa ku yini ri pfuna hi yini kwini vanhu loko va vona sweswo va ta va na ku navela ka ku tshunela va ta dyondza swo tala hi bindzu leri ra wena hi mukhuva wolowo u ta va u ri na bindzu ri ta sungula katsongo ri ta ya ri ya ri va bindzu lerikulu hi mukhuva wolowo.

Inthanete yi fikelela hi un'wana na un'wana leswi swi endlaka leswaku loko vanhu va tlanga mitlangu va va va va nga hlayisekanga hi tindlela ta ku tala, hikuva ku na vanhu lava va hlaselaka vanhu eka inthanete leswi swi vuriwaka cyber bullying. Vanhu va tirhisa ndlela leyi ku va va xanisa vanhu van'wani hi tindlela to ka ti nga tshamisekanga kutani hi tindlela tin'wani leti tiendlaka vanhu va nga hlayiseki. I ku swilo swa olova swinene ku va swiendleka eka inthanete, munhu a nga tlanga eka inthanete kutani un'wana a yiva swilo swa yena hi mukhuva wolowo.

Ndzi nga pfumela leswaku a hlangana na lava a va tivaka ntsena hikuva ndza swi tiva ku ri loko a tlanga na lava a va tivaka u ta hlayiseka, kutani u ta va a kota ku tlanga a hlayisekile ku ri na ku va a tlanga na vanhu va ku va a nga va tivi kutani ku humelela swin'wana eka yena. Ku tlanga na vanhu lava a va tivaka swi hlayisekile hikuva u ta kuma ku pfuneka laha a tsandzekaka kona, naswona ku na ku hlayiseka ko karhi loko ku taka na vanhu lava va tivekaka hikuva loko ku humelela swin'wana hi yena hi ta swi tiva leswaku hi fanele hi lavela kwini ku nga vanhu lava va tivekaka.

Ka inthanete masiku lawa ku na leswi swi vuriwaka parent guidance, leswi swi vula leswaku vatswari va kota ku lavisisa va kota ku olovisa mitlangu leyi vana va yi tlangaka ka inthanete kumbe mixokoxoko yo tala leyi va yi endlaka eka inthanete, mutswari u kota ku yi langutisa a kota ku vona ku ri swi fanerile ku va n'wana a nga swi hlayisa ku na na malembe masiku lama leswaku leswi i swa malembe swa vana va malembe ku sukela lani ku fika lani vatswari va kota ku swi fambisa hi ndlela yaleyo va landzelela malembe loko n'wana a rintsongo ku ri na malembe lamaya va kota ku n'wi yimisa.

Vanhu a va fanelanga ku va va teka nkarhi wo leha va ri ku tlangeni ka mitlangu leyi ya le ka inthanete, mitlangu ya le ka tikhompyuta kumbe mitlangu yaleyo ka tiqingho ta le nyongeni, hikuva swihlangahlanganisa miehleketo ya vona swi pumba tiphesente ta ku yingisela ka vona vatswari na ku va va twisisa swilo hikuva emikarhini yo tala emiehleketweni ya vona ku tshama ku tele mitlangu leyi va yi tlangaka eka inthanete. N'wana swi kahle leswaku a tlanga handle hi ku tsutsumatsutsuma, a tlanga bolo swi kahle ka miehleketo ya yena na ku tlanga ya ku hlaya tibuku na ku endla mintirho ya xikolo swi kahle.

Mintolovelo leyi a ya ha ri kona hikuva eka nkarhi wa sweswi ku na mavonakule, ku na maqingho ya le nyongeni ku na to ti mitlangu ya tikhomphyuta swi tele a ka ha tshamiwi emindzilweni ehandle ku ku buliwa, vana va yingisela ku garingetiwa hi vakokwana sweswi ku voniwa mavonakule endlwini ku tshamiwile tani hi ndyangu kumbe vana va tlangisa mitlangu leyi va yi tlangaka eka inthanete na vatswari na vona va langutisa mavonakule.

Vakokwana va masiku lama na vatswari va masiku lama a va ha fani na vatswari va khale kumbe vakokwana va khale, hikuva sweswi minkarhi yi cincile ku na mavonakule, ku na tinsimu to hambanahambana kambe vatswari a va dyondzisi vana va vona hikuva a ku na nkarhi vatswari va ya emintirhweni vana va ya eswikolweni loko va vuya eswikolweni va endla mintirhokaya, loko va heta ku endla mintirhokaya va tshamela mavonakule kumbe va tlanga mitlangu ka inthanete a va na nkarhi wa ku dyondza tinsimu ta khale ta ku nandziha hinkwato.